Imibuzo engingayibuza ngingabuza ukuthi, ngabe zithini izinhlelo ezikhona engingakwazi ukukhetha kuzona? Kulezo zinhlelo ngabe kukhona izifo abazicwasayo hlampe ezingakhaveki? Nokuthi-ke mhlawumpe ngenyanga kukhokhwa malini ukuze kukwazi ukutholakala lo mshwalense? Nezinto ezidingakalayo kumina ukuze ngikwazi ukuthi bangalibhalise kulo mshwalense. Nokuthi-ke uma sengiwutholile lo mshwalense ngizokwazi ukuwusebenzisa kuziphi zona iy'ndawo? Njengokuthi, uzothatha isikhathi esingakanani, kukhona isikhathi yini ekumele ngisilinde ukuze zonke izinto zami zibe-right?

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo sithinta ukusebenza kahle ngokubambezela izinzuzo ezigcwele. Sinciphisa ubungozi benkampani, kanye nezimali ezikhokhwayo. Futhi sisebenza nemigomo yokukhishwa. Okwenza kubaluleke ukuthi abathengi bazicabangele mayelana nokukhetha lokhu abakufunayo, uhlelo lolu abalufunayo.

Into engingayenza kulesi simo, ngingakhetha ikhadi elinenzalo ephansi. Futhi ngikhokhe ibhalansi ephelele njalo, ngiqikelele ukuthi ngiyakhokha njalo. Nokuthi ngiqhathanise inzuzo yemali nale inzuzo kanye nale mali oyikhokhayo. Nokuthi ngisebenzise ikhadi nje ngobuhlakani. Ngingalisebenzisi ikhadi uma singekho isidingo, ngoba ngizogcina sengisezindlekweni. Nokuthi nje ngazi ukuthi uma kuwukuthi sekunomkomelo, ngazi ukuthi ngisebenzise wona umkomelo kunokusebenzisa ikhadi elingangidalela izikweletu.